Ndzi vona leswaku kokwana swi fanerile leswaku va yisiwa endhawini ya vuhlayiselo hikokwalaho hi ku la a kaya a ku na munhu loyi a kumekaka ekaya masiku hinkwawo nkama wun'wani ha famba hi va siya kokwana masiku mambirhi va ri voxe laha va nga swi kotiku ku tiendlela swakudya va nga swi kotiku na ku tiswekela swakudya kumbe ku ti mati ya ku hlamba leswi swi endlaku kokwani va sala va hlupheka loko hi fambile hi va siya se ni vona swi fanerile leswaku hi va yisa endhawini ya vuhlayiselo la va nga ta va kuma vuhlayiselo lebyinene.

Ku hambana loku nga kona exikarhi ka vuhlayiselo bya le kaya na vuhlayiselo bya vadyuhari wa vutshamo hileswaku endhawini ya le kaya un'wana na un'wana i langutisile swa yena a hi na wona nkarhi wa ku hlayisa vakhegula kumbe vakhalabya hi mhaka ku un'wana na un'wana i va a langutisile timhaka ta yena ku swa yena swa famba swa yena swa tshamiseka. Endhawini ya vudyuhari ku na vuhlayiseki bya kahle hi mhaka ku vanhu lava kumekaka endhawini ya vudyuhari hi vona va kha va hlayisa vakhalabya kumbe vakhegula va tinyiketela eku hlayiseni ka vakhalabya kumbe vakhegula mikarhi hinkwayo.

Munhu loyi a fanekele ku kuma vukorhokeri bya le kaya i munhu loyi a nga se loyi a nga tshama a endla vukorhokeri eka ndhawu yin'wana loyi a nga na vuxokoxoko leswaku vukorhokeri byi endliwa njhani.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi ndzindzakhombo.

Swikili leswi va fanekeke va na swona vanhu lava hlayisaka va vatirhi va va nhlayiso wa le kaya hileswaku ku fanekele va kota ku lehisa mbilu va kota ku hlayisa ya vadyuhari hi ndlela ya vukheta va kota ku twisisa na leswaku vanhu lava va va va hlayisaka miehleketo ya vona yi pfa yi tlhelela evutsongwanini.

Ku endlela leswaku murhandziwa wa mina a kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla i ku ni famba ni ya ka agent ni ya va va ni ya kombela leswaku ku va ni lavisisa munhu loyi a nga na swikili leswi eneleke munhu loyi a nga na vutivi kumbe ntokoto leyi eneleke ku ya hlayisa murhandziwa wa mina.

Tindlela leti nga kona ta vukorhokeri bya ku wisa loko vahlayisi va mindyangu va lava ku wisa hileswaku va fanele ku ya ku wiseni loko ku ri na munhu ekaya loyi a nga ta sala a teka ndhawu ya vona ya ku hlayisa vahlayisi lava va hlayisaka endyangwini.

Ku ku hlawula muphakeri wa nhlayiso ndzi nga n'wi hlawula hi ndlela leyi hikuva ndzi ta ya ndzi ya lava munhu loyi a nga tshembeka munhu loyi a nga na ntiyiso loyi ndzi nga ta ndzi laveriwile hi ti-agent.

Vukorhokeri bya le kaya ina bya antswa ku tlula vukorhokeri bya vudyuhari hikokwalaho munhu loyi u nga ta n'wi kuma leswaku a hlayisa vanhu va va varhandziwa va wena ekaya i ta va a kha a tirhela mali i ta a kha a tirha a la ta hetiseka kumbe ku tshembeka eka vathori va yena.

Loko hi fika ka nkarhi wa murhi ndzi nga tiyisisa leswaku a ndzi humi endhawini yaleyo ni nga se vona leswaku murhi u nwiwile hi kampela ndzi ta endla hi tindlela leti hinkwato ndzi vona leswaku murhi ina hi ku tiyisisa u nghenile enon'wini.

Ndzi nga endla leswaku ndzi swiletelo hinkwaswo leswi ndzi nyikiweke swona hi va ndyangu leswaku mudyuhari a ta kota ku ya khathalelelaka kahle a ta kota ku ya hlayiseka kahle ehenhleni ka swiletelo leswi ni nga nyikiwa swona hi va ndyangu.

Ndzi nga yi hlamusela leswaku yi nga vi na ku vilela Xikwembu xa swi tiva and eka hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona yi ta hlula a ku na xilo lexi xi nga heriki hinkwaswo swi ta hela ko va swilo swa nkarhinyana mara endzhaku ka nkarhinyana swi ta hundza na vuvabyi lebyi nga yi khoma byi ta hola.

Ndzi nga endla leswaku loko nkarhi wu kha wu ya mahlweni kumbe wu kha u ya tindlela ti kha ti ya mahlweni ndzi nga tiyisisa leswaku vukorhokeri lebyi ndzi endlaka byi endla leswaku ni nga heli matimba kumbe miri wa mina u nga vi na ku vaviseka.

Ndzi nga va pfuna hi xivangelo xa leswaku loko va hlangana na ni nga va pfuna hi xivangelo xa ku ri ni va lavela vanhu loyi a nga ta tshama na yena minkama hinkwayo loyi a nga ta n'wi hlayisa a n'wi tlhogomela a n'wi endlela swilo hinkwaswo leswi a swi lavaka evuton'wini bya yena leswaku a nga sweli nchumu.

Ndzi nga n'wi lemukisa leswaku swi nkoka ku fika kwihi ku tshama munhu a hlambile a basile na ku tihlayisa yena n'wini hikokwalaho loko a tshama a nga basanga a dyuharile swi endla leswaku miri wa yena wo va u nga hlayisekanga naswona ni nga n'wi lemukisa leswaku a tlhogomela swakudya leswi a swi dyaka hi mhaku se i dyuharile a hi swakudya hinkwaswo leswi a faneleke a swi dya a tlhogomela madyelo ya yena.

Tmhaka to kala mali swi nga dlaya rihanyo ra ra munhu ra miehleketo hi mhaka ku ri munhu u ta tshama a ri nkarhi na switirese a kha a tivutisa xa nkarhi ndzi ta xi fikelela njhani hi mhaka ku a ni na mali a tivutisa xo karhi ndzi ta xi endlisa ku yini hi mhaka ku a ni na mali.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi lebyi vanhu va hlanganaka na byona hikokwalaho ka ku anakanya ngopfu ku byi sungula i ku munhu a tshika ku tshama a kha a anakanya ngopfu hi mhaka lowu munhu a tshama a kha a anakanya ngopfu swi endla leswaku miri wa yena wu tshikelekeka swinene.

Loko hi tshama hansi hi kunguhata ku heleketa kokwani Mashele lava nga tatana wa hina endhawini ya vuhlayiselo i ku ri vana hina vana va vona va xisati hi tekiwini lava xinuna va tekile. Un'wana na un'wana i tshama na ndyangu na wu wa yena a hi na wona nkarhi wa leswaku hi nga kota ku ya hlayisa tatana wa hina nkarhi wa hina wo tala hi kumeka hi ra le mitirhweni hi nge swi koti ku hlayisa kokwana wa hina se hikokwalaho hi ehleketa leswaku swi kahle hi va yisa endhawini ya vuhlayiselo.

Nkoka wa ku va na muhlayisi loko u dyuharile i ku ri swi tele ngopfu swilo leswi u tsandzekaka ku tiendlela hi wexe loko u ri na muhlayisi wa swi kota ku ku pfuna laha u tsandzekaka kona.

Vukorhokeri lebyi katsekaka eka nhlayiso lowu simekaka ekaya hileswaku loko mi lava mitirhi a kaya i fanele a hlantswa ti-plate a tlilina na yindlu a hlantswa na mpahla a nga heteleli ntsena a ku hlayiseni ka vadyuhari.

Ni nga endla leswaku ndzi va endlela swakudya leswi nga na rihanyo leswi fanaka na swakudya leswi va swi rhandzaka swo ka swi nga ri na rihanyo ni nga va sindzisa leswaku va nga dya xiwitsi xin'we a vhikini.

Rihanyo ra kahle ra miehleketo swi endla leswaku miehleketo ya wena yi kota ku relax swi endla leswaku u kota ku anakanya loko miehleketo ya wena yi ri kahle yi nga vavisekangi.

Ku nga endliwa leswaku eka matikoxikaya eka tiko rin'wana na rin'wana leri nga le matikoxikaya ri va na tliliniki ya yona hi yoxe leswaku vanhu va ta kota ku ya pfuneka a tliliniki leyi nga le kusuhi. Ku susiwa leswiya swo tliliniki yi va tindhawini yin'we yi khavhara tindhawu ta mune kumbe ntlhanu ndhawu yin'wana na yin'wana a yi vi na tliliniki ya yona kumbe xibedhlele xa yona.

Home based i kaya leyi ku hlayisiwaka vanhu lava nga dyuhala ku nga vakhegula na vakhalabye na vana lava nga tsoniwa kumbe munhu wihi ni wihi la a nga mutsoniwa la nga leswi a xothaka swona a mirini wa yena leswi nga tshamangi kahle.

Nkoka wa vanhu lavakulu i ku leswaku va kuma muholo kusuka eka mfumo i ku vanhu vakulu loko ze va fika ka sixty a va ha ri na wona matimba ya ku ti ya ti tirhela vona hi voxe xi a va ha ri na swi koti leswaku un'wana na un'wana ta dya swa nyuku wa yena a va ha swi koti ku swi endla swa nyuku wa vona se ni vona swi ri kahle ku mfumo va hleketelela va engeta mali.

Ni nga endla leswaku ni va lavela munhu loyi a nga ta hamba a va tlhogomela a va swekela ku va hlantswela na leswaku va endla leswaku va nwa tiphilisi nkarhi wa ha ri kona.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hi mhaku la va swelaku va swi kota ku tlela va dyile hi ku tirhisa mali yaliya mudende.

Ni vona yi nga ringanelangi mali ya grant hi mhaka ku yi va yi ri ntsongo ene ikhonomi ya laha South Africa yi le henhla ngopfu na nxavo wa swakudya swi le henhla ngopfu.

Hayi titliliniki ta le matikoxikaya a ti phakeli vukorhokeri bya kahle hi mhaka ku kama wun'wani wa ya va fika ku byela ku ku xota tiphilisi kumbe mimirhi yo karhi a yi kona.

Ku nga endliwa leswaku vanhu lava humaka ematikoxikaya ku nga endliwa leswaku titliliniki ta vona ti-improve-iwa ku engeteriwa mirhi loko va supply-iwa mirhi mirhi ya kona yi hamba yi supply-iwa yi tele tinayiti ta ti tele leswaku va nga ha sweli nchumu.

Mbuyelo lowu nga ta va kona kumbe nkoka lowu nga ta va kona ka ti-mobile clinic ematikoxikaya leswaku loko va ya matikoxikaya va ta kota ku ya pfuneka loko va ya na ti-mobile clinic mobile tliliniki to kha u nga xoti nchumu hinkwabyo vukorhokeri byi ta byi ri kona.

Ina ndzi vona swi ri kahle leswaku tiko rin'wana na rin'wana ra le kaya ri va na tliliniki ya rona.

Ndzi nga endla leswaku ni famba ni lava ku pfuniwa u hakela na tiko ni kombela xa ku n'wi fambisa xi n'wi tsutsumisela exibedhlele laha ni nga ta ti boha leswaku ndzi ta va chelela mali ya petiroli ku va va ku tsutsumisela exibedhlele hi xihatla.

Ti hlwela ku fika hikokwalaho swa endleka ku va na tinghozi ta ku fika six or seven emagondzweni ka ku hambanahambanana hinkwato ma tikuma ti humile ti yime eka tinghozi leti nga kona leswi endlaku ti endla ku ti hlwela ku fika eka nghozi yin'wana leyi hatlaka leyi hetaka ku humelela hi nkarhi wolowo so swi kahle ku ti engeteriwa u ta kota ku loko ti laveka ti hatla ti fika hi xihatla hinkwako.

Vuvabyi bya AIDS ndzi nga va hlohletela ni va byela ku a bya HIV na AIDS a byi dlayi hikokwalaho loko munhu a teka treatment a landzelela na milawu leyi a fanekeleke a yi famba loko a ri na byona i ta swivona i ta a kha a ponisa vutomi bya yena a nge yi ekufeni.

A ni wa e-e ni vona swi nga lulamelangi hikokwalaho wa fika exibedhlele i kha i la ta tshunguriwa swa xihatla i kuma leswaku vatshunguri hinkwavo va busy a ku na lweyi na wun'we a nga ni ta ku nyiketa nkarhi kumbe ku ta ka wena a ta ku tshungula swi endla leswaku u ze vutomi bya wena byi koxeka wa ha yo tshama a tliliniki kumbe exibedhlele hikokwalaho ka ku kayivela ka vatshunguri.

A ndzi ta ku loko vavabyi va fika exibedhlele va nga folisiwi layini a va nyikiwi switulu va tshama hansi va folisiwe layini va tshame hansi switulu exibedhlele a swi vi swi tele ku va vabyi va nga yimi kumbe vavabyi va loko va yima nkarhi wun'wani vuvabyi bya vona byi va tshikelela naswona a ndzi ta ku va tshunguli exibedhlele va ongori a exibedhlele a va vi va tele leswaku va ta kota ku pfuna vanhu lava va hatla va famba nkarhi wa ha ri kona a va vi va tele vaongori exibedhlele.

Mfumo wu nga endla leswaku u ngetela nhlayo wa vatshunguri a swibedhlele.

Swibedhlele swa mfumo swa tala hi mhaka ku ri a ku hakeriwa mali a ku na mali leyi u yi humesaku loko u ya ku tshunguriweni ende swibedhlele leswi va swi nga ri ki swa mfumo loko u ya tshunguriwa kona u fanekele u humesa mali hala tlhelo u faneleke u va na medical aid.

Leswi endlaka ku ti-private care ti durha i ku ri a hi swibedhlele swa mfumo a swi weli under mfumo ende swibedhlele leswiwani swa hakeriwa ku va i tlela ka swona ku va u kuma vutshunguri ka swona.

vubihi bya xibedhlele xa mfumo i ku i kuma vutshunguri late i va i yime nkarhi wo leha i kuma vutshunguri leswinene i ku ri loko exibedhlele xa mfumo va nge pfumeli i tlhela i nga tshunguriwanga va ku tshungula.

Hayi ni vona ku nga ri mhaka ya kahle leswaku titliliniki ti tirhisana na tin'anga ku pfuna vanhu lava vabyaka tliliniki ti tirhisa mimirhi ya xilungu ku tshungula vanhu kasi ti nga ti tirhisa mirhi ya xintu ku tshungula vanhu.

A ni voni ku ta ku ri na mbuwelo hi mhaka van'wana a va swi lavi ku tshunguriwa hi tin'anga a va swi lavi ku ya tirhisa mirhi wa xintu ku tshungula vuvabyi lebyi va nga na byona.

Hayi vanhu va nge pfuneki hi ku hatlisa swi nga endla leswaku na nhlayo ya vanhu a titliniki yi va yi nga ha ri le henhla vanhu vo tala va nga ha yi etitliliniki.

Ndzi nga kombela mfumo leswaku yi hi pfuna eka ndzawulo ya ku mati ma hatla ma famba emapatwini hi mhaka ku loko ko va na ndhambi ku ta ku tele ngopfu mati emapatwini hi mhaka endhawini leyi ni humaka ka yona ni huma ndhawini ya le nhlangasini swinene.

Ndzi nga va koxetela leswaku ndzilo a wu timeriwi hi mati wu timeriwa hi misava naswona a va endli leswaku loko va ri le kule na ndzilo lowu nga tshineli swa na ndzilo lowu nga le ku pfurheni lava va nga na lava va nga na vanhu lava nga le ndzeni ka ndzilo a va ti khavhari hi xilo lexi tsakamaka ku va kota ku nghena ndzeni va teka varhandziwa va vona kambe va maker sure ku a va fambeli a tlhelo ka ndzilo.

Swipimelo leswi ni nga swi tirhisaka i swipimelo swo swi emapatwini ku na swipimelo la u fambaku kona va ku byela u fanekele u tsutsuma rivilo ra ku fikela kwihi va ku byela ku fanekele ku hunguta rivilo laha ku nga le kona hi mhaka ku ri ku na ti-high accident rate va ku byela u fanele ku hunguta rivilo laha u fambaka kona hi mhaka ku na ti-potholes se ni nga landzelela swipimelo hinkwaswo leswi vuriwaka loko ni kha ni famba epatwini.

A ndzi ta tikisa nawu lowu ngo vachayeri hinkwavo va fanekele va famba hi ku landzelela leswi milawu ya patu yi vulaka swona loko i fika zone ya le yi fika yi ku laha mi fanekele mi famba eighty fanekele hinkwavo va landzelela ku ya famba eighty ku nga vi na loyi a tsutsumaka ku hundza xipidi xa eighty.

Xivangelo xa ku movha ti chayisana emagondzweni lamakulu i rivilo leri timovha ti va ku ti kha ti tsutsuma hi rona.